Abaqhubi beeteksi ndingacebisa okokubana ukuze kungahlali kukho umsindo noxambuliswano, mabahlale phantsi rhoqo emveni kweenyanga ezintathu babe nomgaqosiseko wabo abamane bezikhumbuza bejonga kuwo ukuze kuzohlala kukho ucwangco.

Ndingathi makulungiswe indlela kuba eyona nto iyenza kube nzima okubana izithuthi zikawonkewonke zikwazi ukufikelela ebantwini abadala kukuba kubi kweendlela esinazo ezilalini, nto leyo eyenza okokubana abantu abadala bahambe umgama omde ukuya kufika apho banokufumana khona izithuthi.

Ndingacela kubahlali into yokokubana ndikhe ndime kancinci ndiphumle kuba kaloku ukuqhuba udiniwe loo nto yenza kubekho iingozi ezinintsi ozothi uzenze emgaqweni, kuba kaloku ingqondo yakho izawube sele ingekho kule nto uyenzayo.

Ndiyacela bethuna nindilungisele le mpazamo enithe nayenza, kuba kaloku ndishiywa lixesha lokokubana ndiye kufika kule ndawo endiya kuyo. Ndiyayazi nani ayiyo mpazamo eniyenze ngabom lena. Koko ndiyacela sisebenzisane ngempathontle yaye kungabikho kulwa kunowuthi kubekho, koko nje uba ndikwazi ukuya eKapa, ndifike kwangexesha.

Iprhema indincedisa ekubeni xa ndiyothenga ndikwazi ukubana ndifake umntwana kuyo kuba kaloku ukuhamba ugodle umntwana ixesha elide awukwazi ezinye izinto ukuzenza njengoko uzawube udiniwe kukumana uphethe umntu. Loo nto ke endenza ndihambe ndiyiphethe nangona ndihamba ngesithuthi sikawonkewonke.

Ndingayixela kwi-Road Traffic Management Corporation kuba kaloku le ndlela aqhuba ngayo yoba ahambe ngesantya esiphezulu yaye abe eqhuba nelori enzima iyawuthi yenze okukubana kubekho iindlela nto leyo ekhokelela ekubeni kube khona abantu ababhubayo ngenxa yakhe yokubana eqhuba ngendlela engafanelekanga.

Ndingakhetha ibhasi eneedekha ezimbini kuba yona ndifumanisa ikhuselekile kakhulu yaye iyakwazi okokubana ihambe ngendlela elungileyo endleleni.

Andiye ndizive kamnandi kuba kaloku ndiyayazi into eneeteksi phakathi iphelela ekubeni kubekho abantu abathi balimale.

Injongo yee-toll gate kokokubana incedise kwiindlela zethu kuba kaloku laa mali iye ithi isetyenziswe ekubeni incedise ekwakheni iindlela okanye imigwaqo engekho kwisimo esilungileyo. Yaye iphinde into yee-toll gates incedise okubana ibambe ucwangco kwiimoto ezihambayo endleleni.

Amasango erhafu ngokokutsho i-toll gates anceda kwinto yokubana athi axhase kwisebe lezemigwaqo ngokokubana kubekho isixa semali ayikhuphayo ukuncedisa ukulungisa iindlela ezingekho sesimeni esilungileyo. Okwesibini, incedisa ekubeni inxulumane nabaqhubi yaye ibanike indlela abanothi baqhube ngazo nabanohamba ngazo ezikhuselekileyo. Okwesithathu, iye incedise ekubeni ikwazi ukubona nemoto xa ingekho kwisimo esifanekileyo sohamba indlela.

Abaqhubi beebhayisekile badibana nento yokokubana bangalifumani ukhuseleko olufanelekileyo nanjengoko iindlela zethu apha ezilalini zingekho ntle kakhulu. Nto leyo enothi imenze alimale.

Ndingathi urhulumente makulungiswe iindlela kuba kaloku into eyenza uthuthi lwesibhedlele lungakwazi ukubana lufikelele ematyotyombeni kukuba iindlela abakhelene ngakuzo azikho ntle yaye azikulungelanga okubana izithuthi zingakwazi uba zingene kuzo.